Lelapa lotlhe le setšhaba, di bopa bophelo sentle kwa metseselegaeng ka go phela ka go ga metsi dinokeng, ba phela bophelo bo boima, e fela ba setse ba bo tlwaetse. Bophelo ba motseselegaeng bo boima kgotsa ga bo sentle, ka lebakeng la gore metsi a teng ba kry-a dinokeng. Le magaeng a mangwe, ga one dintlwana tsa boithomelo. Lelapa lotlhe le setšhaba, di bopa bophelo sentle kwa metseselegaeng ka go phela ka go ga metsi dinokeng, ba phela bophelo bo boima, e fela ba setse ba bo tlwaetse. Bophelo ba motseselegaeng bo boima kgotsa ga bo sentle, ka lebakeng la gore metsi a teng ba kry-a dinokeng. Le magaeng a mangwe, ga one dintlwana tsa boithomelo.

Diaparo tsa setso di kgona go bontsha hisitori le boswa jwa setso. Jwalo ka maAforika Borwa setse re itse gore, ga o le moAforika o apare diaparo tsa setso, gore o kgone go bonala sentle gore o moAforika Borwa. Le gone ga o apere diaparo tsa Setswana, batho ba kgona go bona ka setso seo gore wena o moTswana, ga o apere kgotsa Sepedi le gone ba kgona go bona gore o moPedi. Diaparo tsa setso di kgona go bontsha hisitori le boswa jwa setso. Jwalo ka maAforika Borwa setse re itse gore, ga o le moAforika o apare diaparo tsa setso, gore o kgone go bonala sentle gore o moAforika Borwa. Le gone ga o apere diaparo tsa Setswana, batho ba kgona go bona ka setso seo gore wena o moTswana, ga o apere kgotsa Sepedi le gone ba kgona go bona gore o moPedi.

Fa motho a batla legae mo toropong, o tshwanetse gore a dire dipatlisiso ka legae leo goba mo a yo nnang teng, a tsebe. Le gone o tshwanetse gore a dire bonnete ba gore, mo a e leng go nna teng go bolokegile le go nne go kgauswi le dilo tsa go tshwana le bo mall, gore ge a batla go reka dilo tsa o tshwana le bo dijo, a se tlo sokola, go kgauswi le diteropo, go tlhabologile. Fa motho a batla legae mo toropong, o tshwanetse gore a dire dipatlisiso ka legae leo goba mo a yo nnang teng, a tsebe. Le gone o tshwanetse gore a dire bonnete ba gore, mo a e leng go nna teng go bolokegile le go nne go kgauswi le dilo tsa go tshwana le bo mall, gore ge a batla go reka dilo tsa o tshwana le bo dijo, a se tlo sokola, go kgauswi le diteropo, go tlhabologile.

Nna nka rata lenyalo la setso, gore ke tlhope jwalo, ke gore lenyalo la setso ke bona go ka re ke lone le sa jeng tšhelete kudu, ka lebaka la gore lenyalo la Sekgowa go batlega go batlega dintho tse ngata. Nna nka rata lenyalo la setso, gore ke tlhope jwalo, ke gore lenyalo la setso ke bona go ka re ke lone le sa jeng tšhelete kudu, ka lebaka la gore lenyalo la Sekgowa go batlega go batlega dintho tse ngata.

Tsela eo e ka sebedisiwang go fokotsa ditshenyegelelo mo motsesetoropo, ke gore go nne le batlhokomedi ba ba tla letang bošego, go se na le maphodisa ba ba tla emang ba leta ba guard-a gore batho ba šireletsegile ba bolokehile letsatsi ka letsatsi. Tsela eo e ka sebedisiwang go fokotsa ditshenyegelelo mo motsesetoropo, ke gore go nne le batlhokomedi ba ba tla letang bošego, go se na le maphodisa ba ba tla emang ba leta ba guard-a gore batho ba šireletsegile ba bolokehile letsatsi ka letsatsi.

Setso se farologana jang le bodumedi, ke gore setso gantsi go ka nna le go phahla, go ka nna le mediro e mengwe e e tseneletseng, gwa badimo. Ga re bolela ka bodumedi, badumedi hantši ga bo tsamaelane le dintho tsa setso, ga bo tsamaisane le badimo, ga bo tsamaisane le go ya kwa mabitleng, re bolela le bašwi ba gabo rena. Sedumedi le setso di na le go farologana. Setso se farologana jang le bodumedi, ke gore setso gantsi go ka nna le go phahla, go ka nna le mediro e mengwe e e tseneletseng, gwa badimo. Ga re bolela ka bodumedi, badumedi hantši ga bo tsamaelane le dintho tsa setso, ga bo tsamaisane le badimo, ga bo tsamaisane le go ya kwa mabitleng, re bolela le bašwi ba gabo rena. Sedumedi le setso di na le go farologana.

Moaparo wa setso wa basadi, ke di-rok-o tsa Sepedi le ya gona, dikhiba tsa gona tsa Sepedi. Di bolelela gore basadi ba bonagale ba hlomphehile ba le botse, ba le montle. Moaparo wa setso wa basadi, ke di-rok-o tsa Sepedi le ya gona, dikhiba tsa gona tsa Sepedi. Di bolelela gore basadi ba bonagale ba hlomphehile ba le botse, ba le montle.

Fa motho a ikemiseditse lenyalo, re mmona ka go rata monna wa hae, sa mathomo. Re mmona ka go batla lenyalo le go sireletsa lenyalo la hae, go seng go rata dintho tsa maemo. Fa motho a ikemiseditse lenyalo, re mmona ka go rata monna wa hae, sa mathomo. Re mmona ka go batla lenyalo le go sireletsa lenyalo la hae, go seng go rata dintho tsa maemo.

Setšhaba se se nang le ditso tse di farologaneng, se tlhotlheletsa go ratana le gona go tseba ditso tsa batho ba bangwe. Go se kgethologangwe ka ga go tikologo, go hlomphana le go agisana jwalo ka setlhopha sa maAforika Borwa. Setšhaba se se nang le ditso tse di farologaneng, se tlhotlheletsa go ratana le gona go tseba ditso tsa batho ba bangwe. Go se kgethologangwe ka ga go tikologo, go hlomphana le go agisana jwalo ka setlhopha sa maAforika Borwa.

Ke dipina tsa manyalo, ke dipina tseo di tshamekiwang ka matsatsi a manyalo, goba mediro. Dipina tseo ke di itseng tsa manyalo, ke dipina tsa bo Pleasure, Pleasure tsa Manyalo. Pina eo e reng, ba ne ba tshwetseng maar-e diatlheng, ba re a ka se le bone, ga ba tshwanelane. Ba be ba tshwetseng, maar-e diatleng ba re lenyalo le a ka se le bone, ka gobane ga ba tshwanelane. Ke dipina tsa manyalo, ke dipina tseo di tshamekiwang ka matsatsi a manyalo, goba mediro. Dipina tseo ke di itseng tsa manyalo, ke dipina tsa bo Pleasure, Pleasure tsa Manyalo. Pina eo e reng, ba ne ba tshwetseng maar-e diatlheng, ba re a ka se le bone, ga ba tshwanelane. Ba be ba tshwetseng, maar-e diatleng ba re lenyalo le a ka se le bone, ka gobane ga ba tshwanelane.